Nkoka wa swiambalo swa ndhavuko eka swiendlelo swa ndhavuko i ku va ndhavuko wu na nkoka swinene ku ambala swiambalo swa ndhavuko swi kota ku kombekisa leswaku munhu wo karhi i wa rixaka rihi naswona vanhu va kota ku tinyungubyisa hi ku rhandzana va kota ku hlangana va tivana leswaku ndhavuko wo karhi u ambala ndhavuko wa so ku kota ku rhandzaniwa hinkwerhu hambi munhu a ri wa ndhavuko wa njhani van'wana va swi kota ku navela ndhavuko wa Matsonga kumbe wa Mandebele na vona va ri Mandebele va kota ku ambala swona swiambalo swa Matsonga va tinyungubyisa ku hlanganiwa swo ku tsakiwa swilo hinkwaswo swi famba kahle hi wona nkoka wa swiambalo swa ndhavuko.

Ndzi tsakela ndlela yo ambala ya khale hikuva eka maambalelo ya khale vaxisati a va ambala hi ku ti xixima swinene a va ambala swilo swo pfala matsolo ya vona kumbe swo hundza matsolo kambe eka mambalelo ya sweswi ngopfungopfu lava vantshwa a va ha swi koti ku ambala va pfala milenge ya vona va ambala swilo swo humesa na xisuti a handle xikan'we na vona va xinuna a va ha swi koti ku va va ambala maburuku ma tshama masengeni tanihileswi khale a va endlisa xiswona vavanuna va sweswi kumbe swifanyana swa manguva lawa swi ambala maburuku swi va veka exisutwini swi vona ku ri bombo ra masiku lawa hikokwalaho ndza tsakela mambalelo ya khale hikuva a ma ri na nxiximo swinene.

Tinxaka ta swiambalo swa ndhavuko leswi ambariwaka hi muteki na mutekiwa eka mucato wa ndhavuko mutekiwa u ambala ribelani vuhlalu tintangu leti ti nga endliwa hi vuhlalu nceka lowu nga hingakanya eka swibelani xikan'we na makatla ya yena ambala hembe leri nga endliwa hi hi vuhlalu xikan'we a faka duku ya yena leyi yi nga lukiwa yi fakiwa na vuhlalu kasi vavanuna yena u ambala buruku leri ri nga endliwa ri nga fakiwa na lapi ya Matsonga hembe leyi nga fakiwa na lapi ya Matsonga tintangu tin'wana na tin'wana leti fambelaka na leswi a nga mbala swona hi swona ndhavuko wa kona.

Xiambalo xa mina lexi a ndzi ta xi endla hikokwalaho ka nhlohlotelo wa swiambalo swa ndhavuko a xi ta languteka xi ri na ti-colour to tala ti ri na ti-colour to hambanahambana hikuva ndhavuko wa Xitsonga wu rhandza ti-colour ngopfungopfu ndhavuko wa wa Xitsonga swiambalo swa vona swa ndhavuko swi talele hi ti-colour na vuhlalu hikokwalaho xiambalo xa mina a xi ta talela hi ti-colour to tala to saseka xikan'we na vuhlalu naswona ri va ri ri rinene ku ri na malapi ya kona yo hambanahambana lama endlaku hi Xitsonga lama ma nga ya Matsonga hikokwalaho ndzi vula leswaku ximbalo xa mina xi ta va xi hlohloteriweke hi swa ndhavuko wa Xitsonga.

Ina swiambalo swa ndhavuko swa ha ri swa nkoka namuntlha hikuva ndhavuko hi wona wu kotaka ku kombisa leswaku u wela ka muxaka wuni eka ndhavuko wa laha a Afrika-Dzonga hikona vanhu va kotaka ku ku xixima va swi tiva leswaku wena u vulavula ririmi rihi swiambalo swa ndhavuko swi kombisa laha u humaku kona nakona nxiximo lowu u nga na wona eka ndhavuko wa wena hikokwalaho ndzi vula leswaku i swa nkoka na namuntlha leswaku munhu ambala swiambalo swa ndhavuko swiambalo swa ndhavuko swi na nxiximo lowukulu naswona swi endla vanhu va kota ku ku navela va kombana hi wena hi ndlela leyinene leswaku vaambale ku saseka hikuva u ti nyungubyisa hi ndhavuko wa wena.

Switayele swin'wana leswi tolovelekeke swa ndhavuko swa swiambalo eka vaxisati va Xitsonga i ku boha minceka va yi hingakanya xikan'we va boha duku enhlokweni ra vona va ambala masapati kumbe va ambala maduku yo karhi yo hambanahambana va boha emasengeni xikan'we va ambala xikimawa va nga rivali ku ambala na vuhlalu Vatsonga a va rivali ku ambala vuhlalu eka xin'wana na xin'wana va xi ambalaka eka swiambalo swa ndhavuko hi swona leswin'wana swi nga toloveleka va heta va ambala hi ku khetha ka vona swi saseka hi swona switayele swin'wana leswi tolovelekeke eka swiambalo swa ndhavuko.

Swiambalo swa ndhavuko swa vavasati swi cince ntsena laha ka lapi lapi ra khale na ra sweswi a ra ha fani naswona ku cinca ka swona i madurhelo hi swona leswi swi nga cinca malapi lama a va endla hi wona khale ribelani a ma ha fani na malapi lama ma endlaka ha wona ya sweswi ya khale a ma vevukile ribelani ra kona a ri nga tiki ngopfu kambe ya sweswi loko va endla ribelani ra tika swinene hi kona ku hambana ni ku cinca ka ku hi ku famba ka malembe eka swiambalo swa vavasati swa ndhavuko naswona vuhlalu lebyi a va byi faka ka swiambalo swa ndhavuko a va byi faka kahle hi vukheta kambe ka masiku lawa va faka va hlanganisela ngopfu.

Xivangelo xo va ndzi lava ku ambala ndhavuko wun'wana i ku va va kona van'wana na vona va ambalaka ndhavuko wa hina hi ku tinyungubyisa, nakona va tsaka hi wona va kombisa leswaku na vona swa va tsakisa ku va va va na ndhavuko wa hina. Hikokwalaho na mina ndza swi navela leswaku ndzi tikuma ndzi ambale ndhavuko wa van'wana, ku kombisa leswaku hinkwenu hi nchumu un'we. A ku na ku avanyisa, hinkwenu hi munhu hi vanhu van'we, ha swi kota ku seketelana eka swin'wana na swin'wana. Hikokwalaho ndzi nga endla ndzi lava ku ambala ndhavuko wa vona leswaku na vona loko va ndzi vona ndzi ambarile, va tsaka va swi kota ku va na vona hi rin'wana ra masiku loko va twa va tsakela ku ambala swa ndhavuko wa hina, va swi ambala.

Eka nkhuvo lowu wa vukati, vavasati va nga ambala swibelani, va boha nceka, xikan'we va ambala masapati lawa ya nga endliwa hi vuhlalu, va hetelela hi ku faka e duku enhlokweni ya vona. Kasi vavanuna vona va nga ambala timpahla to va ti rhungiwile hi tinguva ta vaTsonga, leswi swi nga fambelanaka na swibelani leti ti nga ta ti ambariwile hi lava va xisati. Ti-colour ta vona ti fanele leswaku ti fambiselana, xikan'we va ambala na tintangu ta letinene ta ndhavuko wa vaTsonga, va hetelela va khoma kumbe va khoma tinguvu to fana na leswi va va ku va ambala leswi va xisati.

Leswi vantshwa va ambarisaka xiswona eka minkarhi ya sweswi, ndzi vona onge va nge tekeli enhlokweni xintu na swidyondziso swa le makaya ya vona. Hikuva vantshwa va masiku lawa va ambala xin'wana na xin'wana lexi va lavaka xona, naswona vo ti khethela, vo ti lawula, a ku na nawu lowu va wu yingiselaka lowu va byeriwaka hi vatswari va vona. Hikokwalaho swidyondziso swa le makaya ya vona, a va swi tekeli enhlokweni. Loko vatswari va ku va khuluma a va va yingiseli va va byela leswaku vona va hanya eka nkarhi wa xisweswi, va na malunghelo ku endla swin'wana na swin'wana va na timfanelo ta vona to endla swin'wana na swin'wana leswi va lavaka ku swi endla. Hikokwalaho va nge tekeli enhlokweni xintu na swidyondziso swa le makaya ya vona.

Ina ndzi vona swi ri swa nkoka ku ambala mpahla ya ndhavuko ya vanhu van'wana, hikuva swi kombisa swona leswaku hi nchumu wun'we, hi hlanganile hinkwenu hi lo hambana hi wona ndhavuko. Kambe eka hambaneni ka ndhavuko ya hina a hi avanyisi hi munhu un'we, nakona ha tinyungubyisa hi ndhavuko wa van'wana na van'wana lava hanyaka laha Afrika-Dzonga. Hikokwalaho ndzi vona swi ri swa nkoka ku ambala mpahla ya ndhavuko ya vanhu van'wanyana, hikuva va kona na van'wani ma kona maZulu lawa ya ambalaka ndhavuko ya vaTsonga va ri maZulu. Hikuva va ringeta ku kombisa swona leswaku himpela hi hlanganile hi nchumu un'we, ku hava lexi xi nga ta hi avanyisa. Na mina ndzi nga ambala ndhavuko wa van'wana.

Vana va rhandza ku ambala swibelani hikuva eka ndhawu leyi ndzi tshamaka eka yona, vana va va ambarisa swibelani swo endliwa hi tiulu. Hikuva vana va rhandza ku cina swinene swa va tsakisa ku cina ncino wa vaTsonga, va cina ya xibelani. Hikokwalaho ndzi vula leswaku vana va rhandza ku ambala xibelani eka swa timpahla swa ndhavuko na swa manguva lawa. Eka swa manguva lawa va rhandza ku ambala timpahla to koma hikuva va langutisa leswi ku hanyisaka xiswona eka minkarhi leyi hi hanyaka eka yona. Hikokwalaho ndzi vula leswaku vana va rhandza ku ambala swiambalo swa xibelani, nakona va rhandza ku cina ngopfu xibelani.

Loko ndzo lava ku xava swiambalo swa ndhavuko swa vana va mina swiambalo leswi ndzi nga va xavela swona tanihileswi ku nga vana va vanhwanyana ndzi nga va xavela swibelani swibelani xikan'we na miceka yo tsimba yona loko va ambarile swibelani leswiyani ndzi va xavela swikipa leswo endliwa swi fakiwa na vuhlalu leswaku va ta kota ku ambala swona na ribelani ra vona ndzi tlhela ndzi va xavela maduku yo tsimba kumbe yo boha wona yo fambelana na swibelani leswi ndzi nga ta va ndzi va xavele swona xa makumu lexi ndzi nga va xavelaka swona ndzi nga va xavela tintangu to endliwa hi vuhlalu xikan'we ndzi va xavela na vuhlalu hinkwaswo swi va swilo swo fambiselana na ribelani leri ndzi nga ta va ndzi va xavele rona.

Vuhlalu lebyi ambariwaka hi tin'anga ta ndhavuko na vuhlalu lebyi ambariwaka loko ku ri bya nkhuvo wa ndhavuko byi hambanile hi ndlela leyo vuhlalu bya nkhuvo wa ndhavuko byi na tikhala byi na mihlovohlovo yo hambanahambana kambe vuhlalu bya bya tin'anga ta ndhavuko byi na byi na muhlovo yimbirhi ntsena lowu ku nga wo tshuka na wo basa a ku wa ku hava wun'wana lowu ndzi wu tivaka eka vuhlalu bya tin'anga kambe eka vuhlalu byo endla swilo swa nkhuvo wa ndhavuko swi na ti muhlovo yo hambanahambana hinkwayo muhlovo leyi nga kona yi va kona eka vuhlalu bya ndhavuko ku fana na mucato.

Ku va ndzi hlamusela munghana wa mina leswaku vuhlalu lebyi ndzi byi rhungise ku yini xo sungula ndzi ta n'wi hlamusela hi ku va mihlovohlovo leyi ndzi nga yi tirhisa leswaku ndzi yi endlise ku yini ku va ndzi kota ku swi endla naswona ndzi sungule hi ku teka vuhlalu lebyi ndzi byi veka eka ndhawu yin'we ndzi kota ku vona leswaku hi swihi leswi swi nga ta fambiselana na nkhuvo lowu ndzi yaka eka wona kutani ndzi teka ndzi faka eka vuhlalu lebyi ndzi byi rhunga hikuva byi va byi fambelana na xilo lexi ndzi va ka ndzi ya eka swona hi swona leswi ndzi nga mu hlamuserisaka xiswona leswaku ndzi endlise xiswona swilo swa mina swa ndhavuko.

Ku va ndzi n'wi hlamusela njhani hi macinelo ya xibelani xa hina xo sungula ndzi ta teka xibelani lexiya ndzi xi ambala kutani ndzi faka tinghoma ta ku cina swibelani swa ndhavuko wa hina kutani ndzi cina leswaku a swi vona leswaku swi cincisiwa ku yini loko ndzi hetile ndzi teka ndzi n'wi nyika xona ambala na yena a cina loko a cinile ndzi loko ndzi vona onge a nga endli swona ndzi n'wi komba leswaku swi endlisiwa ku yini nakambe ndzi n'wi pfuna a ze a kota ku swi cina loko ndzi hetile loko ndzi vona onge swa mina swa n'wi tsandza ndzi n'wi pfulelela eka foni kumbe eka TV ndzi n'wi fakela laha va cinaka kona xibelani ndzi n'wi komba a swi vona kutani a cina hi yona ndlela leyi ndzi nga n'wi kombaka macinelo ya xibelani.

Vavanuna eka ndhavuko wa Vatsonga va fanele ku ambala maburuku lawa ya nga rhungiwa ya endliwa na hi nguvu ya matsonga va heta va ambala hembe leri nga endliwa hi tinguva ta Xitsonga xikan'we na tintangu ta vona ta leti va lavaka ku ambala tona hambi ko va ta njhani ntsena ku ri tintangu ta ndhavuko loko va hetile va teka va a va bohi kambe vo vekela nguvu va yi petsile hi ndlela leyinene va yi vekela emakatleni.

Swiambalo leswi ambariwaka hi vavasati hi ku ya hi ndhavuko wa vatsonga vavasati va fanele va ambala ribelani loko va hetile va ambala tintangu ta vatsonga leti va ku ti endliwile hi vuhlalu naswona loko va hetile va ambala na swikipa swa vona leswi nga fakiwa na vuhlalu hi swona leswi ambariwaka hi vavasati va heta va hingakanya nceka va boha xikan'we va boha na duku ra vona leri va ku ri lukiwile ri fambelana na ti-colour ta vona hinkwato.